Ndingakhathazeka kuba kaloku yimali yam le ndithenge ngayo le datha. Ngoku loo nto ithi mna ndibe nelahleko kodwa yona inethiwekhi le ibe nenzuzo.

Kuyashiyana kodwa ke maxa wambi ndingathi ndisebenzisa iigigi ezimbini zedatha ngosuku kuba ndiye ndibukele ii-movies kunye nezinye izinto, nemiculo ndiyidlale ngedatha ngendlela ekuthiwa kukustrima.

Ewe, idatha yakhe yandiphelela ndingalindelanga. Ndaye ndaphinda ndazama ke ukuthenga enye kuba kaloku ndandisayidinga, nto leyo ke ithi ubana ndiyanyanzeleka uba ndiphinde ndiyithenge.

Andifane ndiyijonge ibhalansi yam yedatha ndiye ndithi ndiyijonge xa kungena umyalezo apha efowunini endixwayisa ngedatha eshiyekileyo okanye endixelela ukuba iphelelwa nini idatha yam.

Hayi, idatha eyi-gigabyte enye angeke yanele inyanga kuba kum lusuku olo. Sidlala imiculo, sibukela iifilimu apha efowunini kumaqonga wostrima. Ezi zinto ke ziyayitya idatha, ngoko ke u-one gigabyte yinto nje yosuku.

Ewe, zikhona iinethiwekhi ezifikelelekayo kunezinye. UCell C Connect yenye yazo kuba kaloku abantu bayo baye bafumane idatha eninzi ngamaxabiso aphantsi kodwa umqobo ke uye ube yinethiwekhi.

Xa kuthethwa ngedatha kuthi qatha unxulumelwano kuba ndiyayazi idatha indenza ndikwazi ukunxulumelana nabantu kumaqonga onxibelelwano, indenza ndikwazi nokufowuna ngaphandle kwe-airtime.

Ndingamkhomba kuCell C Connect kuba idatha yakhe iyafikeleleka kunye nenethiwekhi yakhe ayisokolisi ngamandla kodwa iba nazo ke iindawo apho ithi isokolise. Kodwa ixesha elininzi ayisokolisi futhi ke kulula ukuyifumana.

Into engenziwa ukuba idatha ifikeleleke ebantwini baseMzantsi Afrika kukwehliswa kwamaxabiso futhi kwenziwe iyeke ukuba nexesha lokuphelelwa. Ukubana ngaba uyithengile idatha, mayiphele kuwe not iphelelwe ungayisebenzisanga.

Ndingatshintsha ndiyeke uthenga le ephela emva kweveki okanye ke kwimeko apho sendiyithengile emveni kweveki ndingenza into ekuthiwa kuhothispotha abantu aba ndihleli nabo apha endlini ukuze nabo bakwazi ukuyisebenzisa le datha ndinayo, nam ndingaze ndifumane ilahleko.

Molo wethu, sihlobo sam, khawundincede apha ndiphelelwe yidatha. Khawundenzele undincedise ngolu phando lwale research yethu undiskrinshothele ube undithumelele emveni koko. Hayi, nale datha yangoku ivele iphele ngephanyazo ungalindelanga, phofu ke indlela ebiza ngayo. Kunzima noba uyithenge, uyithenga ngemali ephezulu kodwa iphela ngoku usathi uyayigqiboyisebenzisa.

Amaxabiso okuthenga idatha aphezulu kakhulu eMzantsi Afrika nangona nje ikhona ukhona umgaqosiseko osekeleziweyo ekujongeni amaxabiso ekuthiwa yi-ICASA. Maxa wambi iba ngathi awukho kuba inyuka rhoqo.